Gantsi maikutlo a ka a tletse kagiso, boitumelo le maikutlo a tsholofelo. Ke itumelela go lebelela mafelo a mantle, go akanya ka dilo tse dintle le go ikutlwa ke na le tšhono ya go ithuta le go bona sengwe le sengwe se se ntšha.

Ke ka supa thaba ya Magaliesburg-ke e e rotloetsang kagiso le botaki jwa tlhago. Meepo ya kgale ya go tlhalosa histori ya temo ya madi, a le mafelo a diphologolo go bontsha botlhe jwa di phedile tikologo. Dikago tsa motse tse di gotsweng go tshupa katiso ya ditso le botshelo jwa sejwale, leeto le le nontsha kitsiso, monate le boitumelo jwa bojanala.

Ditshekatsheko mo ditseleng tse di dirisiwang ke dikoloi tsa poraefete di bakwa ke palo e kgolo ya dikoloi mo mebileng, tlhokego ya thulaganyo e e siameng ya sebaka-baka, go se tlhokomele ditsela sentle go felela ka go senyega ga tsone. Go palelwa ke dipolanete tsa , mo metse e e godileng go tokafatsa go tlhokagala thulaganyo e e akaretsang gore fokotsa dikoloi go oketsa dipalangwa tsa setšhaba le go baakanya ditsela ka tsela e e itekanetseng.

Maeto a dibese a ka thusa ka go etela mafelo a setso a a nnang le dipontsho le tsa hisetori, go ruta bojanala ka ditso le dipuo tsa selegae fa ba ntse mo leetong, go rulaganya ditiro tsa setso mo dibeseng jaaka mmino, boitlhopho le botaki, go dirisana le metshameko ya baagi go bontsha botshelo jwa setso. Seno se aga temogo, boikgantsho le thuto ka bašwa jwa Aforika Borwa.

Melao e o tshwanetseng go e sala morago ke go emela mo lefelong le le letle fa o letile terena, go se tsene mo tereneng pele e ema ka botlalo, go sala melao ya sediriswa jaaka go sa bule dipetse kgotsa go itshwara sentle, go tlhokomela diphologolo le bana fa o le mo tereneng, go lebelela ditshupo tsa tshireletso le ditaelo tsa basebetsi. Seno se netefatsa polokego ya gago le ya ba bangwe mo leetong.

Tsela ya metsi ya histori e botlhokwa ka gore e bontsha naledi ya dipapatso tsa bogologolo, e gopotsa ka maitirelo le botshelo jwa bogologolo le go rotloetsa thuto ya setso. E oketsa boikgantsho jwa setšhaba ka go bontsha kagiso, kitso le bokgoni jwa ba pele.

Dikhamphane tsa e-hailing di ka sireletsa tshedimosetso ya badirisi kago dirisa encryption go sireletsa data ya botho le ya tuelo, go tsenya verification ya sefatlhego le ID ya bareki le ba ba tsamaisang, go fokotsa tiriso ya tshedimosetso ka preferential privacy, go dira ditlhopha tsa tshireletso go sekaseka dikotsi le go arabela ka potlako, go ruta badirisi ka ditlhagiso tsa tshireletso le go bafa dikgetho tsa go laola data ya bone. Seno se tokafatsa tshireletso le tshepo mo tirisong ya e-hailing.